Ke nahana sena se bakwa ke taba ya hore, ho na le difeme tse ngata tsa dieta tsa letlalo KZN, mme ba reka letlalo ka bongata ho tswa dinaheng tse ka ntle jwalo ka Nigeria, mme ka lebaka leo, ditheko di batla di ba tlase ho feta dibakeng tse ding.

Dintho tse re di hlokang hore kgwebo ena ya mofuta ona e dule e le tshebetsong ke disebediswa, ekaba tsa ho lema mehoma, diterekere kapo tsa diphoofolo, masaka, diente le ntho tse ding. Mme hore e dule le tshebetsong re hloka mahlale a ho etsa tjhelete jwalo ka ho ka hirisa tse ding tsa thepa tse re nang le tsona kapa ho hirisa mobu le ho rekisa bo boya le dihlahiswa tseo re di hlahisitseng kwano. Sena se tla re thusa hore re dule re ntse re le tshebetsong mme le kgwebo ya rona e hole.

Ka ho tshwana, le rona re sebedisa basebetsi ba nakwana, ha metjhini e robehile kapa re nke monyetla ho sebedisa diphoofolo, jwalo ka dipere kapa dikgomo, ho etsa mesebetsi eo e ne ka ya etswang ke metjhini.

Maano ao nke ka sebedisang, ke ho kwahela dijalo ka nete bosiu le motshehare.

Ho fokotsa ditjeho tsa lekgetho, re phallela dikopano tse sa etseng tjhelete kapo tse sa bokelleng phaello, mme ebile di na le lengolo kapa certificate se re dumellang hore re ka hafola lekgetho, ha re ile ra di phallela.

Ho ka fumana tjhelete makaleng, o lokela ho kenya dikopo nakong eo makala a buletseng dikopo tse jwalo. Ke tsebile ka makala ana, ha ntse ke utlwa ka batho ba ntse ba iqokela tseleng.

Thatohatsi ya ka ya dijo tse omisitsweng, ke diperekisi tse omisitsweng kapo mangangajane, mme a bonolo ka ha o wa ebola fela ebe wa beha letsatsing ho fihlella a omme hantle ho latela ditakatso tsa hao.

Ke ile ka kopana le nama ya kgoho e tsubelletswe, mme ya fetoha thatohatsi ya ka. Jwale ke e lata mmarakeng e se ntse e tsubelletswe ka ha, ha ke tsebe ho itsubelletsa yona.

Eya, mofuta o motjha ona ke o thabela haholo, mme ke bona molemo wa ona ka ha o boloka nako.

Dikotsi tsena tse sa lebellwang, ho kenyeletsa dikokonyana, mobu le bo difefo, di kotsi ka ha ha di ka tsa ama tlhahiso ya hao, ya ba ha e amohelehe mmarakeng. Ho ka ba thata ho sehwai sa polasi e nyane hore, sehleng se latelang se boele se ba le tlhahiso e ngwe hape, ka ha se itshetlehile ka phaello e lokelang hore ebe e hlahisitswe sehleng se fitileng.

Ke qala ka ho reka disebediswa tse nyane, tse tlase ka theko mme ke qetelle ka ho reka tse kgolo tse hodimo ka theko.

Mohlala o mong o haufinyane e ka ba sejo, sa Rosemary.

Tjhe, nke se sebedise sebetsa se bohale, empa leano le nke ka tlang le lona ke hore, ba sebeletse dijo tseo ba batlang ho di ja. Mme nka ba fa mesebetsinyana e fokolang moo polasing hore ha ba tjhaya ke ba fe dijo tse sa rekwang.

Leano le nke ka le sebedisang ke ho reka lefatshe le senang letho. Ke qale hanyane ho hodisa kgwebo yeo ya ka ya polasi, mme tjhelete ke tla e kadima le ha ekaba ho metswalle kapa lelapa, ka ha ho qala hanyane, ho sa hloke tjhelete e ngata.

Mehato e meng, e lokelang ho kena tshebetsong, e ka ba ho di entela bo manyowa, kapo mafu a mang.

Phapang e ngwe ke hore cotton e batla e le boreledinyana, ha boya bo batla bo hwasha.

Koloi ya ka, ke dumela e ka fumana dintlha tse felletseng, ho baromuwa ba mmuso ka ha e dula e hlwekile. Ke e hlwekisa hang ha ke kgutla mmarakeng, ke boele ke phete ke e hlwekise hape pele ke ya mmarakeng.

Pele pula ena, ke tla fata matangwana a mmalwa, e re ha pula e qeta hona e be jwale ke a kwaela ka diseili matangwana ana e le hore, letsatsi le se ke la tjhesa metsi ao. Jwale e be ke tla tshella ka ona nakong eo ho senang pula hohang.

Ho ipapatsa hantle ho borakgwebo, mmuso o lokela ho bapatsa moo borakgwebo ba kopanang teng. E ka ba dikopanong tsa bona tsa beke le beke, kapa tsa kgwedi le kgwedi kapa tsa selemo, ho tsebisa borakgwebo ka menyetla eo mmuso o nang le ona.

Manyolo a thusa ka ho nontsha dijalo, le ho boloka metsi nakonyana e telele mobung.

Ke ikamahanya le dipehelo tseo, mme ka hora ke ba patala twentyeight Ranta, ninety cents.

Terata ke e lokisa makgetlo ohle yeo e senyehileng ka ona, mme e lokela ho thiba diphoofolo tse hlahang ka polasing ya ka, kapo ka polasing ya bo hailane hore di se tshelele ka ho polasing ya ka.

Hare na kgahleho e kgolo ho mahe a dinotshi ka ha a fumaneha bobeng, mme ho le kotsi ho wa fumana.

Ho molemo ho kotula ka letsoho ho feta ho kotula ka motjhini ka ha, ho kotula ka letsoho ho o dumella hore o be hlokolosi, ho ditholwana tsa hao hore di se ke tsa utlwa bohloko pele di ka tsa fihla mmarakeng.

Mangangajane a jewa ka nako eo diperekisi di fedileng sefateng, mme molemo wa ona ke ona oo wa hore, o kgona ho ja diperekisi le ho fumana melemo yohle ya diperekisi ka nako yeo di seng di sa fumanehe difateng hohang.

Maano a nke ka sebedisang ke ho ka kgetha komiti e tla tsamaisa serapa seo, mme komiti eo e bopuwe ka batho ba hlahang malapeng a fapaneng.

Leano la kgwebo ke na le lona, empa ha ke so batle thuso ho ditsebi.

Ha ke le sehwai se senyane boemong bona nka ipapisa, le ho kopantsha matsoho le sehwai se seholo, e le hore ke tle ke kene tlasa lehafi la hae. Dijo tsa ka di tla kena ka mangolo a hae.

Ke tseba moriana o bitswang lesoko, o thusang haholo ka sefuba le ditemetwana, mme le lengana le thusa haholo ka sefuba.

Nakong eo dijalo di seng di hlaile, ke di kwaela ka nete hore di ske tsa bajwa, mme e be jwale ke nakong yeo ke seng ke tshela moriana wa seboko.

Ke ditholwana tse kang di-mango, di-avocado, bo di-banana, mme di fumanahala profinsing ya Limpopo.

Hangata batho ba reka ditholwana tse ka makotikoting ha ba batla ho etsa dijo tsa dessert.

Lebese hore le sale le bolokehile hang ha le tswa phoofolong, o ka le tshela ka sehatsetsing kapa o ka le bedisa, ya ba o boela o le tshela ka sehatsetsing, mme ka seo le tla dieha ho senyeha.

Dijo tse ding e ka ba nama ya kgomo, nama ya nku le meroho.

Ke hlokomela mobu ka ho etsa diteko tsa mobu tsa laboratory, mme le ho kenya manyolo.